Hobane re a thusana ka lelapeng. Re tla e kopanela ho e patala le yona deposit eo.

Balloon payment, ha re re koloi ke five hundred. Be ba o ntshetsa fifty rand-a. Wena o patala, four hundred and fifty. Ke yona balloon payment. Then ha wena, so hore o qete koloi. Ba o fe le dipampiri tsa koloi, o tla tlameha ke hore o patale yona fifty rand-a yane hape.

Dumelang. Account-ong ya ka e bontsha hore e na le sixteen rand-a, ka hara account. Empa ke motjhining ha e ba tle ho tswa. Kopa le re hlalosetse, leng nhlalosetse hanyane hore na ha ke ha ke utlwisise. Hobane account ya ka, e na le sixteen rand-a. Empa ha e batle ho tswa.

Ke tla mo kopa hore atle bank-eng, re tlo mo thusa.

Ke tla founela bank-eng, ke ba botse hore na ekaba moreki a tje, motho ya tje ba mo tseba na. Ha ba re ba ba mo tseba. Ke tla tlameha ke hore ke ba botse hore na ekaba, wa kolota na. Ha kolota, ke tla tlameha hore ke mo hlalosetse hore, ke tla tlameha ke hore ke mo hlalosetse hore tjhe nka se kgone ho mo thusa hobane le yena ho tholahala hore ho na le dikoloto tsa sa di patalang.

Batho ba kadima tjhelete. Empa ba etse ditshepiso tsa hore ba tla patala kgwedi le kgwedi. Empa ba seka etsa jwalo. Jwale, tabeng e jwalo, ha o ka mokgwa o mong o ka etsang. Hobane ke tsela eo wena o kadimisanang ka tjhelete. Ke taba feela ya hore o ba kenye molaong.

Account ena o tlo e bulang, ke yona e tla o thusa hore o kgone ho boloka ho yona. Tjhelete ya hao, le mohlang o so ya pension-eng, o tla kgona hore o e sebedise. O tla dula o ntso ipehela fela kgwedi le kgwedi o tla ipehela fela twenty rand-a. Kapa beke le beke, o behe fela ten rand-a. Le wena o tla bona mohlang o yang pension-eng o tla be o se o na le hopo hopo, ya tjhelete ka hara bank-a ya hao.

Mme, o dule o sireleditse pin ya hao. Hobane ho tletse, di mashodu kantle ka mona. Ba tla, ha ba sheba pin ya hao, ba tla kgona ho nka card ya hao. Ba ye bank-eng, ba hule tjhelete ya hao kaofela.

Tefo e nyenyane e tla thusa haholo. Hobane, kgwedi le kgwedi o tla dula o ntso kgona ho ntsha tjheletenyana e nyane eo ka. E ne then hape o kgone hore o kgone ho reka dijo hape ka tlung. Jwale ke yona taba eo ya hore o kgone ho thuseha, hore o kgone ho phela ha monate.

Eya, tsela ena e sebediswang ya mehala ya thekeng, ya ho boloka tjhelete. E nepahetse haholo, hobane o kgona le hore o le ka tlung, o kgone ho romella motho e mong ka phone. O sa tlameha hore o ye metjhining, o tsamaye lebaka le letelele.

Ntate, o fihle mabenkeleng mane Shoprite. Hore, o tla ba fa voucher number. Ha ba qeta ho kenya ba tla o batla pin. Pin eo ke dinomoro tse tse nne keo fileng tsona. Then ha o qeta ho ba fa tsona ke hona ba tla o fang tjhelete.

Ho sa sebedise tjhelete hantle, ke hona ho tla etsang hore mokitlana wa batho ba bang, ntho di be ba thatafalle. Empa le ha o thola tjheletenyana e nyane fela, o sebedisa ka nepo. O tla kgona ho phela hantle.

Mokgotsi wa ka, taba ya mashonisa ha ya loka ho hang. Hobane o ka qetella so tsamaisa le di-ID tsa hao, hore ba o tshwarele tsona. O dule o ntso kadima tjhelete le tjhelete, kgwedi le kgwedi o sa qetelle o sa kgone ho e patala. Empa ha o yang bank-eng, o lo kadima personal loan. Hao! Moo teng o tla kgona ho thola tjhelete hantle, bao hafolele yona o patale. Mohlomong nka beke le beke hanyane hanyane. Ka tsela eo, o tla kgona le hore o kgone hore o banke e nngwe hape o kgone ho lo reka le dijo.

Ke le ka ikutlwa ha bohloko ha ne ke kwala account ya ka ya polokeho, bank-eng. Ke nkile nako e telele, ke ntse ke e nahana. Hobane ne ke sena, ntho e nngwe e nka e etsang. Ke ile ka thola hore ke tshwanetse hore ke kwale. Hobane eo yona e ne nkella di tjhelete. E ne e ja tjhelete ya ka haholo.